Nga maitele a tshivenḓa vha ha munna vha tshi ya u mala vha thoma vha rumela luṅwalo lwa u sumbedza uri vho vhona musidzana ane vha khou tama u ḓo mu mala, then vha ha mufumakadzi vha tenda uri vha ḓe ha langaniwa wa ḓuvha. Vha ha munna vha vha ya ha mufumakadzi vha tshi swika ha mufumakadzi vha thoma vha ima getheni vha ha mufumakadzi vha a tendela uri vha dzhene, vha tshi dzhena ha tendeliwa masheleni o imaho nga uri na naho arali munna a na a nao hayo masheleni o tendelwaho nga tshivenḓa a hungo tendelwa uri u male khathihi masheleni a fhelele nga ḽeḽo ḓuvha, nga tshivenḓa hupfhi u mala a hu fheli zwine zwa amba u tea u bvisa heneyo ine avha nayo u ḓo vhuya nga ḽiṅwe ḓuvha nga uralo nga uralo ndi maitele a tshi.

Vharangaphaṋda vha mirundu vha a zwikona uri u ṱuṱuwedza vhabebi uri vha ise vha na mirunduni, ngauri vha vha aya misanda vha humbela uri musi hu tshi vha na khoro musanda huvhe vha a kona u vha ambe vha kho ṱuṱuwedza vhabebi uri vhabebi kha vha ise vhana mirundu i khou swa vha ḓise vhana vha ye mirunduni na vhaṅwe vhana vha yo vha vha yo bikiwa zwavhuḓi vha kone u vha vhannanna. Vha dovha vha vha sumbedza uri nahone vhana vha ḓovha vho tsireledzea nga nḓila yoṱhe, vha ḓovha vha kho fariwa zwavhuḓi vha khou fhiwa zwiliwa zwavhuḓi, a hu na ṅwana ane a ḓo vhuya o huvhala vha vha sumbedzisa hezwo uri vha ḓo vhuya vho vha sumbedzisana maitele kwayo a munna wa muvenḓa ha ngei mirunduni ndi zwine vhathu hevha vho imisa mirundu vha itisa zwone.

Ri tshi ita mukusule ri thoma nga u bika muroho, hashu ri funesa muroho wa thanga vhaṅwe vha u vhidza uri phuri ri u bika ra u shela na muṋo wo linganelaho sa izwi rine ri tshi ḽa muṋo u si vhibvese ho u ḽa muroho, ra u fula, ri tshi u fula ra vha ri khou vhumba zwigwada zwigwada ri khou vhumba nga zwigwada nga zwigwada ri tshi u vhea kha ṱhirei. Ri tshi fhedza u vhea kha ṱhirei ho u ḽa muroho ra vhea he iḽa ṱhirei nṱha ha tshi ṱangana uri buse ḽi si phusulele musi ngauri ri nga si vhee muṱani ngori hu vha hu na buse, ri tshi fhedza u tshi oma nga hafhaḽa nṱha ri a u shandula uri u ome na nga fhasi, hezwi wono fhelela u oma houḽa mukusule ra u panga woṱhe sagani.

U ya nga ha nṋe u ambara zwiambaro zwa sialala musi muthu a khou a khou vhingwa zwi amba u ṱhonifha maitele a mvelele ya hau, kha nṋe zwi sumbedza uri iwe u kho nyaga u vhulunga mvelele na maitele a hau, sialala ḽa u ḽia naka. Zwiambaro zwa sialala kanzhi zwi na zwine zwa amba zwone ngori mufumakadzi ane u khou vhingwa a nga si fane na khomba ine ya kho thoma u tunga maḓamu kha kuambarele ngori khomba ine ya kho thoma u tunga maḓamu i ambara zwithu zwi no nga vho sheḓo na vhatukana vho no kho thoma zwezwi vha ambara tsindi, mufumakadzi a no kho maliwa u ambara ṅwenda wo fhelelaho.

Vharangaphanḓa vha shango na vharangaphanḓa vha vhupo vha nga ita uri vha mudzulapo muṅwe na muṅwe a nwale tshifuwo tshawe nga nomboro nkene uri etshi tshifuwo ndi tshawe. Izwo zwi ḓo itela uri musi muṅwe o no vha na tshifuwo tshi sina nomboro yawe a kone u dzhielwa vhukando. Zwiṅwe vha nga dzharaṱele shango kana vhupo ho no ho u itela uri zwifuwo zwi siye badani ngauri musi zwono ya badani vha fhiri vha gondo vha ya zwi tswa vha zwi panga dzi moḓoroni dzavho. Zwino hono dzharaṱeliwa zwifuwo a zwi koni u tsweya ngauri u zwi tswa hu vha hu mushumo muhulwanesa zwi sala zwo tsireledzea.

Vhana vha vhasidzana vha guda zwiḽiwa zwinzhi musi vha dombani, vhaṅwe vha vha vha kho thoma u guda bovhola, bovhola ndi muroho wa tshivenḓa wa sialala na mashonzha vhaṅwe vha vha vha kho a guda dombani na vhuswa ha vhutete vha vha vha khou guda dombani vhunzhi ha vhana, na mikusule ye i vha i guda dombani na masheleni henea o sevha vhuswa vha guda dombani vha vha vha kho guda zwiḽiwa zwinzhi zwine vha vha kho thoma u ṱangana nazwo. Na dzi thophi vha vha vha kho dzi guda dombani na miṅwe miroho na dzi ṱhongolifha vha dzi guda dombani.

Nṋe kha dzi zwiḽiwa zwa dzi fast food zwine nda zwi takalela ndi funesa zwiṅwe zwine vha zwi vhidza uri dzi prawns ndi zwiḽiwa zwine zwi wanala lwanzheni. Nda dovha nda funesa na pizza ndi i funa nga maanḓa na burger yone ndi a i funa, na ma chips ndi a funa ndi sa hangwi na nyamunaithi ya u tsitsa ndi vha ndi khou i funa, ndi dovha nda funa na ṋama yo to gotshiwaho ya ḽiṅwe ḽa mavhengele ḽine thinga ḽibuli ndi a i funa, na na makaroni a no vha o ṱanganyisiwa na cheese ndi a funa nga maanḓa, nda dovha nda funa na milkshake ndi a zwi funese.

Musalauno ndi vhona unga vhana a vha tshe na dzangalelo ḽa u bika kana uḽa dovhi, ngauri zwi a konḓa uri u wane ṅwana a kho to u takalela u bika nga ene muṋe a songo thoma vhudzwa upfhi kha bike. Ende zwinwe hafhu ndi zwauri vhabebi a vha khou gudisa vhana u bika, a vha khou gudisa vhana uri dovhi ḽi itisiwa hani dovhi ḽi a ḓifha, miḓini minzhi a u tshe na muḓini i kha ḓi bikiwa dovhi. Vhana vhanzhi na dovhi uḽi ḓivha a vha ḽi ḓivhi vha nga si ḽi sumbe na zwori ndi tshithu tsho itisa hani so, na u bika vha kho vhana vhanzhi a vha nyagi u bika ngauri ho ḓalesa u renga zwiḽiwa zwine ra zwi vhidza uri dzi fast food vha pfa zwi tshi kho zwo leluwa zwi khou vhulungela na tshifhinga hu si no pfi vha ḓo tuwa vha kho kakarika kakarika na dzi bodo vha kho nyaga u bika.

Musi huna munyanya kha sialala ḽa hashu ḽa Tshivenḓa, vhasidzanyana vha ambara misisi, huno mufumakadzi ane a khou vhingwa u wa ambara ṅwenda wo fhelelaho. Munna wawe oyo ane a khou muvhinga, a ambara hemmbe ya ṅwenda. Vhananyana vhaṱuku thangana dza murole, vha nga ḓi ambara masheḓo, u sumbedza u ṱhonifha sialala.

Ndi ḓi pfa ndo hulisea nga maanḓa musi ndi tshi ambara zwa sialala, kha zwiima zwimima zwo khetheaho. E zwo zwi ngita uri ndi pfe ndi tshi ḓi hudza na u ḓi kukumusa nga sialala ya hashu ya Tshivenḓa, ende ndi ḓi pfa ndi khou fanelwa nga maanḓa, nga maanḓa. Ndi ḓi pfa ndo nakelela, ende ndi ḓi pfa ndi wa khwiṋe nga maanḓa nga hetsho tshifhinga. Ndi ḓi pfa ndi tshi ḓi hudza na nga sialala ya hashu.

Nṋe ndi pfa uri zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓi vha zwa ndeme kha sia ḽa musalauno, ngo uri sialala i sumbedza uri i we ndi i we nnyi, u bva fhi, u khou ya fhi, ende sialala i sumbedza vhuṋe, nga ngomu hayo. Sialala ndi ya vhuḓi, ende nga ya zwe zwo zwi ita uri sialala i si fe, i dzule i khou ya phanḓa kha murafho na murafho.

Labi ḽi ne ḽa funesiwa vhuponi ha hashu ḽa sialala, ndi labi ḽa ṅwenda nga uri vhathu vha vhuponi ha hashu ano maḓuvha vha khou runga na dzi rokho nga ḽo helḽia labi. Vhaṅwe vha runga dzi hemmbe nga ḽo heḽia labi, na zwikete vha khou runga nga ḽo heḽia labi, wa wana zwo ṋaka.

Mushumo wa vhulungu ha u ita kha zwiambaro zwa sialala, ndi u ṋakisa. U nga ḓi nakisa na zwienda zwa u, kana wa ḓi dovha hafhu wa ita vhulungu, ha kha zwanḓani kana ha mukuloni, kana vhuṱomolatsie. Zwine heiḽa malungu a tshimbilelana na ṅwenda une wa ḓo vha wo u ambara, mavhala a hone a khou tshimbilelana na ṅwenda une wa ḓo vha wo u ambara.

Vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho kha siala kha zwa mvelele zwimimani zwa mvelele nga uri ndi mbeu mbili dzi sa fani, zwino vha mbeu mbili dzi sa fani, munna u ambara nga nḓila ya tshinnani, mufumakadzi a ambara nga nḓila ya tshifumakadzini. Hone mufumakadzi a ngavha a ṅwana, a tshe kana a musidzana si, kha sia ḽashu ḽa Vhavenḓa, a nga ḓi ambara na sheḓo. Huvha hu sina tsho khakheaho, nṱha a sa ambare tshithu. Fhedzi, a mufumakadzi o vhingiwaho, u ambara ṅwenda wo fhelelaho, a thivha nṱha a thivha fhasi. A ngavha a munna, u ambara hemmbe yawe ya ṅwenda, kana a ambara na mukumba wawe fhasi. Arali a mutukana a tshe muṱuku, naye a nga ḓi ambara sheḓo, nṱha a si ambare tshithu. Ku ambarele ku a fhambana vhukati ha vhanna na vhafuma.

Zwiambaro zwanga zwa sialala, zwi amba uri vhavenḓa, ndi vhathu vha vha funaho mavhala a vhuḓi. Zwa dovha hafhu zwa sumbedza uri ri bva fhi, mvumbo yashu, vhuvha hashu sa Vhavenḓa. Zwiambaro zwa sialala, zwi dovha zwa sumbedza uri vhavenḓa ndi vhathu vha u ṱhonifha, u zwi vhona na kha zwiambaro zwashu zwo dzika.

Muṱani wa hashu zwi vhulungiwa nga nḓila i tevhelaho, u ngavha u ṅwenda wo ambariwaho nga makhulu wanga, vha u ambara, vho u vhea navho vho no fhira fhano shangoni. Mianga ndi hone vha khou ambara zwino, mianga vha tshi fhira fhano shangoni, vha ḓo ḓi dovha vha u siela riṋe vhaṅwe houḽa ṅwenda, na rine ra u amba.

Nṋe nda ambara tshe nda ambara zwiambaro zwa sialala nga u ḓi kukumusa ndi musi khaladzi anga, a khou yo u vhinga. Ho vha hunga dzi twenty seven dza December twenty twenty three. Ndo pfa ndi khou ḓi kukumusa, ngo uri zwa khou, nda khou pfa uri ya, ndi to vha khadzi nga ngoho. Nda ndo ambara rokho ya ṅwenda, yo rungiwaho nga labi ḽa ṅwenda wa Tshivenḓa. Nda pfa u wone, tshi tshone tshikhala tshanga tshi ne nda pfa ndi wa nṱhesa nga zwiambaro zwe nda vha ndo ambara.

Fesheni ya shango ḽoṱhe yo ṱuṱuwedza, kuambarele kwa vhathu vha ne nda dzula hone nga uri vhathu vha ne, nga hafha hune nda dzula hone, vhathu zwi a konḓa uri muthu a to ḓi vhudza uri namusi ndi khou ambara ṅwenda arali hu sina tshimima, tshine tsha khou mutoḓa a tshi ambara ṅwenda. Vhathu vho no vha vho vha ambara zwiambaro zwa dziṅwe dzi mvelele dzine a ri ḓivhi uri dzi khou bva fhi. Ndi zwone zwine vha ambara zwone ḓuvha na ḓuvha, vha to ambara vha to sambuluwa zwezwo after tshikhala tshilapfu vha kona u ambara zwiambaro zwa sialala ḽa havho ḽa Tshivenḓa.